Ndyangu wu rhwele vutihlamuleri lebyikulu eku hlayiseni ka vadyuhari hikuva i xiphemu xa nkoka xa ku kombisa rirhandzu xichavo ni vutshembeki eka lava va hi kulisiweke. Vadyuhari va fanele va hlayisiwa hi ndlela yo va nyika xichavo ku va yingisa ku va pfuna hi swilaveko swa vona swa siku na siku ku va sirhelela eka ku xanisiwa ni ku tiyisisa leswaku va kuma vuhlayiseki bya rihanyo leri faneleke.

Ku hlayisa vadyuhari ekaya swa antswa tanihileswi swi pfuna ku tshama va ri ekusuhi ni ndyangu leswi engetelaka ku titwa va rhandziwa ni ku va xiphemu xa vutomi bya siku na siku hi hala tlhelo va tshama va ri endhawini leyi nga va yi tivaka leswi hungutaka ku karhala ka mianakanyo ni ku va va pfuna ku tshama va ri na kurhula.

Ndzi nga titwa hi ndlela yo hambanahambana ku ya hi ndlela leyi swi endlisiweke ha yona. Loko swi endliwa hi rirhandzu ku twisisana ni ku hlamusela leswaku swi endleriwela yini ku ndzi pfuna ku kuma vuhlayiseki lebyi antswisiweke ndzi nga titwa ndzi amukelekile ndzi sirhelelekile naswona ndzi tlangela ku anakenyiwa ka vona kambe loko swi endliwa hi ku pfumala ku vulavula ku pfumala xichavo kumbe ku ndzi susa eka ndyangu hi ku pfumela ntsena swi nga ndzi vavisa mbilu ndzi titwa ndzi lahliwile ni ku pfumala nkoka eka vutomi bya vona.

Tinxaka ta ku xanisiwa leti vadyuhari va langutaneke na tona emakaya lama nga riki na rirhandzu ti katsa ku xanisiwa ka miri ku xanisiwa ka mbilu ku xanisiwa ka swa timali ku xanisiwa na ku honisiwa xikan'we na ku xanisiwa ka ku sivela.

Ndzi nga titwa ndzi karhatekile ndzi chava ni no tlhela ndzi vaviseka embilwini tanihileswi maphilisi ya kokwana swi nga va swi ri swirho swa nkoka swinene eka rihanyo ra yena naswona ku pfumala ka wona swi nga ha vanga ku tsana ka miri ku vava kumbe ku engetela swiphiqo swa rihanyo.

Vutomi lebyi enerisaka ni lebyi hanyake kahle emianakanyweni wa mina byi languteka tanihi vutomi lebyi nga ni nhlamuselo kurhula ka mbilu ni vuxaka lebyi tiyeke na van'wana i vutomi lebyi munhu a ti twaka a ri na nkoka a ri xiphemu xa nchumu wo tlula yena naswona a kota ku endla swilo leswi n'wi tsakisaka ni ku n'wi humelerisa.

E-e a hi mhaka ya kahle ya leswaku mudende wa vadyuhari wu hlayisa vatukulu lomu makaya tanihileswi va nga swi kotiki ku tihlayisa hi nkarhi wa vuvabyi ku xava swilaveko swa siku na siku kumbe ku tshama hi kurhula hi ku engeta mali yi tirhisiwa hi ku nga pfumeleli ka vadyuhari kumbe loko va nga swi twisisi kahle leswaku ku yi yisiwa kwihi.

Maendlelo ya leswaku munhu loyi a dyuhaleke a yisiwa emakaya vuhlayiseki ya vadyuhari a hi ndlela ya kahle tanihileswi ndlela leyi yi endliwa hi ku sindzisa ku nga ri hi ku kombisana naswona munhu loyi a dyuhaleke loko a yisiwa etindhawini leti u suka a titwa a lahliwile kumbe a nga ha ri na nkoka eka ndyangu wa yena.

Ndzi nga titwa ndzi lahliwile loko ku yisiwa ka mina ku endliwile hi ku sindzisa. Ndzi nga titwa onge ndyangu wa mina wu ndzi tekela ehansi wu ndzi vona tanihi mundzhwalo. Leswi swi nga vanga ku vava ka mbilu ku titwa ndzi nga ri na nkoka ni ku lahlekeriwa hi xivindzi xa vutomi hi ku engeta leswi swi nga ndzi swi nga ndzi endla ndzi titwa ndzi ri yexe loko kaya ra vuhlayiseki ri nga ri na vuxaka bya rirhandzu ni vanhu lava ndzi twisisaka ndzi nga titwa ndzi ri nexe.

Mali ya peceni ya vadyuhari a yi enelanga naswona yi lava ku engeteriwa hi vukorhokeri bya rihanyo vuxaka bya ndyangu ni nkucetelo wa rixaka yi fanele yi tirhisiwa hi ndlela leyi yi hlayisaka xichavo xa munhu yi nga n'wi nyiki vutihlamuleri ni ku tiyisisa leswaku a nga tekeriwi ehansi.

Ndzi nga tsakela rihanyo ra mfumo hi xikongomelo xa ku nyika vuhlayiseki eka hinkwavo ku tiyisisa leswaku munhu un'wana na un'wana u na lunghelo ra rihanyo.

Mali ya peceni ya vadyuhari a yi enelanga ku hlayisa vutomi lebyi enerisaka hi nkarhi wa mpfumeko wa nxavo leswi swi kombisa xilaveko xa ku tlakusiwa ka mali ya peceni ku antswisisa ka vukorhokeri bya rihanyo ku tiyisisa leswaku vanhu lava dyuhaleke va nga tshama hi xichavo va nga tekeriwi ehansi.

Swivumbeko swa swipfuno swa vaaki leswi nyikiwaka hi mfumo wa Afrika-Dzonga swi katsa old age grant, disability grant, child support grant xikan'we na foster child grant.

Leswi ndzi nga swi vulaka eka munhu loyi a xanisaka mudyuhari hileswaku munhu loyi u kombisa ku pfumaleka ka moya wa vanhu. Ku xanisa munhu loyi a dyuhaleke swi kombisa ku pfumaleka ka ntwela vusiwana ku pfumaleka ka ku twisisa ni ku pfumaleka ka xichavo xa vutomi.

Ku hlayisa ndyangu hi mali ya vanhu lava dyuhaleke a swi fanelanga ku va xiboho lexi languteriwaka kambe xi fanele xi endliwa hi ku twisisa ku kombisana ni ku hlonipha timfanelo ta munhu loyi a dyuhaleke. Vana lava se va kurile va fanele va teka vutihlamuleri bya vutomi bya vona xikan'we no tlhela va pfuna vanhu lava dyuhaleke hi ku va seketela ku va hlonipha ni ku va pfuna ka ntshamo hi xichavo.

Leswaku layeni yi nga tali swinene ku nga endliwa tindlela to hunguta layeni etitliniki leswi swi katsa ku veka nkarhi wa ku endzela hi ku hlawuleka xikan'we no tirhisa switirhisiwa swa xidijitali.

Ina munhu loko a nwa maphilisi u fanele ku tekela swiletelo swa manwelo enhlokweni swinene hikuva sweswo swi khumba vuyelo bya tiphilisi vuhlayiseki bya rihanyo ni ku hunguta khombo ra ku vaviseka.

Ndzi vona leswaku titliniki leti fambafambaka ti ri na nkoka swinene ngopfungopfu eka vanhu lava hanyaka ematikoxikaya laha ku nga riki na swibedhlele kumbe vukorhokeri bya rihanyo bya nkarhi hinkwawo hambiswiritano ku fika ka tona hi siku yo karhi ntsena swi nga ha va na vuyelo byo hambanahambana eka vanhu.

Thekinoloji yo fana na vutshunguri bya le kule yi nga va xiboho xa nkoka swinene ku hlanganisa xa xivandla eka mfikelelo wa nhlayiso wa rihanyo ngopfungopfu eka vaaki va le makaya lava nga riki na swibedhlele leswi fikelelaka hi ku olova. Leswi swi nga ha endla leswaku ku nyikiwa vukorhokeri bya rihanyo hi ku tirhisa switirhisiwa swa xidijitali xikan'we leswi swi nga ha endla ku rhumeriwa tiphilisi hi ku landzelela vutshunguri bya le kule.

Ndzi nga vula hi ku tiyisisa leswaku nhlayiso wa rihanyo etindhawini ta le makaya a wu ringaneri tanihileswi mintlhontlho leyi kumekaka etindhawini ta le makaya ku pfumaleka ka swibedhlele ni vatshunguri ku pfumaleka ka switirhisiwa swa rihanyo xikan'we na ku pfumaleka ka vukorhokeri byo hlawuleka.

Ku hunguta xiphiqo lexi ku nga ha tlakusiwa vutshunguri bya le kule vanhu va nga languteriwa ku hi vatshunguri hi ku tirhisa xidijitali va kuma nkongomiso handle ko ya etliliniki hi ku engeta ku letela vahlayisi va rihanyo va le migangeni ku letela vahlayisi va rihanyo lava tshamaka emigangeni ku ta pfuna ku nyika vukorhokeri bya xihatla eka swiphiqo swo olova.

Mfumo wu nga endla swilo swo hlawuleka ku seketela vaongori ku tiyisisa leswaku va nga tshikeleleki ngopfu va tirha kahle naswona va nga karhali ku tlula mpimo. Leswi nga ha engeta tela nhlayo ya vatirhi va rihanyo ku tiyisisa ku kumeka ka mirhi hi nkarhi na nkarhi xikan'we no tlhela ku yisiwa vuseketeri bya mianakanyo hi nkarhi wo wisa.

Ku dlayiwa ka vana na vavasati swi nga ha endla hi swilo swo hambanahambana ku katsa ku pfumaleka ka dyondzo ya vuhlayiseki bya rihanyo rimbewu ku pfumaleka ka ku tengisiwa ka lava endleke nandzu xikan'we na mintlhontlho ya mianakanyo ni vuvabyi bya mbilu.

Ku seketela lava poneke ku xanisiwa emakaya hi vanhu lava va hanyaka na vona hi nga ha endla leswaku ku tumbuluxiwa tindhawu ta vona vuhlayiseki ku nyika vuseketeri bya mianakanyo xikan'we no tlhela ku tlakusiwa tindlela ta ku tivisa na.

Xo sungula lexi a ndzi ta xi endla loko a ndzi tikuma ndzi ri eka vuxaka bya rirhandzu lebyi xanisaka a ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi vulavula na munhu loyi ndzi n'wi tshembeke.

Vonelo eka mhaka ya leswaku vakhegula va tshamisiwa eka ndhawu ya vuhlayiseki handle ko tshama na vana va vona ekaya i mhaka ya nkoka swinene leyi khumbaka ngopfu ntwelo wa vutomi vunghana ni vuhlayiseki bya vanhu lavakulu vakhegula va kuma vuhlayiseki bya rihanyo bya nkarhi hinkwawo ku katsa vutiolori switirhisiwa swa vutshunguri ni vuhlayiseki bya switsandzekelo swa vona.

Ndzi ta hlamusela ndzi ri n'wana wa kokwana Mashele hi mbilu yo xixima ni ku anakanya hi rihanyo ra kokwana kambe ndzi tlhela ndzi kombisa leswaku xiboho xa ku va yisa evuhlayiselweni a hi ku va lahla kambe ku va sirhelela.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile wu le henhla swinene hikuva wu khumba rirhandzu, vuhlayiseki, rihanyo ni xichavo xa munhu la dyuhaleke loko munhu a dyuharile a nga ha swi koti ku ti hlayisa hi ndlela leyi a swi kotaka ha yona eku dyuhariweni naswona ku va na muhlayisi swi endla leswaku a tshama a sirhelelekile a xiximiwa ni ku tshama a ri xiphemu xa vutomi bya ndyangu.

Mutswari kokwana va hi dyondzisile rirhandzu sweswi i nkarhi wa hina ku va kombisa leswaku ha va rhandza naswona ha va sirhelela vuhlayiselo a hi ndhawu yo lahla i ndhawu ya vahlayisi yo va xixima yo va pfuna ku hanya hi kurhula a hi va tshikeni hi va sirhelela.

Vuhlayiseki lebyi simekiweke ekaya ku nga nhlayiso wa vanhu lavakulu lowu endliwaka endzeni ka muti wa munhu byi katsa vukorhokeri byo hambanahambana lebyi pfunaka ku hlayisa rihanyo ku pfuna hi ntirho wa siku na siku ni ku tiyisa vutomi bya munhu la dyuhareke leswi leswi swi pfuna leswaku munhu a tshama a sirhelelekile a ri ekaya a ri na ndyangu kambe a kuma vukorhokeri lebyi a byi lavaka.

Ku hambana exikarhi ka nhlayiso wa le kaya na nhlayiso wa vudyuhari wa vutshamo hileswaku nhlayiso wa le kaya munhu u tshama ekaya ka yena a hlayisiwa hi ndyangu kumbe muhlayisi la tisiwaka ekaya kambe nhlayiso wa vudyuhari wa vutshamo munhu u tshama endhawini yo hlawuleka ya vuhlayiseki.

Munhu loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya hi loyi a nga ha swi kotiki ku ti hlayisa hi ndlela leyi faneleke kambe a lava ku tshama ekaya ka yena a ri kusuhi ni ndyangu leswi swi katsa vanhu lavakulu lava dyuhaleke kumbe lava nga ni switlhavi swa rihanyo leswi lavaka ku langutisiwa hi nkarhi hinkwawo.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya swi nga nhlayiso wa vanhu lavakulu lowu endliwaka endzeni ka muti a byi hakeriwi hi ndzindzakhombo hi ku kongoma kambe swi titshege hi swiyimo swa munhu swikongomelo swa mfumo ni swipimelo swa vukorhokeri bya rihanyo.

Vatirhi va nhlayiso wa le makaya va fanele va va ni mbilu ya rirhandzu, vutshila bya rihanyo ni ku tshembeka hikuva va tirha na vanhu lava lavaka ku hlayisiwa hi rirhandzu na xichavo.

Ku tiyisekisa leswaku murhandziwa wa wena u kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla swi lava ku langutisisa ku kambela ni ku hlanganisa ndlela ya rirhandzu ni vutshila.

Tindlela ta vukorhokeri bya ku wisa ti pfuna vahlayisi va mindyangu ku wisa ku hunguta ku karhala ni ku kuma nkarhi wo tihlanganisa ni vutomi bya vona handle ko tshika ku hlayisa murhandziwa wa vona leswi swi pfuna ku hlayisa rihanyo ra muhlayisi ni ku tiyisa vukorhokeri byo bya nkarhi wo leha tindlela ta vukorhokeri bya ku wisa ti katsa vukorhokeri bya nkarhinyana wo koma ekaya vukorhokeri bya vutshamo bya nkarhi wo koma xikan'we na mitlangu ya nhlayiso ya siku.

Ku hlawula muphakeri wa nhlayiso wa le kaya la tshembekeke swi lava ku anakanya hi vutshila ku tshembeka rihanyo ra murhandzi wa wena ni ndlela leyi a karhatekaka ha yona leswi swi ta pfuna leswaku murhandziwa wa wena a kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla a sirheleleka a xiximiwa ni ku tshama a tsakile mikarhi hinkwayo tindlela leti u nga ti tirhisaka leswaku u hlawula muphakeri la tshembekeke swi katsa ku kambela dyondzo ni ntokoto ku langutisisa timfanelo ta munhu ku kopa tinhlayo ta vumbhoni ni ku langutisisa ku hlanganisa na murhandziwa wa wena.

Ndzi pfumela leswaku vukorhokeri bya le kaya byi nga antswa ku tlula kaya ra vudyuhari kambe swi titshega hi xiyimo xa munhu un'wana na un'wana ku leswi swi nga seketeriwa hi swivangelo leswi ku tshama endhawini leyi u yi tolovelekeke ndhawu leyi ndyangu wa wena wu suka wu ku nakekela naswona wu ku komba rirhandzu.

Leswi u nga swi tirhisaka ku tiyisekisa leswaku mirhi yi mudyuhari u yi n'wile hi ndlela leyi faneleke u nga thyakisi xichavo xa yena swi katsa ku vula xiboho xo hlayisa vuxokoxoko bya mirhi no tlhela u tiyisisa switoloveto swa ku tsundzuxa hi musa.

Leswi ndzi nga swi endlaka ku lawula swakudya swa yena hi ku xixima ndzi nga twisisa leswi tlilayente yi swi rhandzaka no tlhela ndzi nyika swihlawulekisi leswi pfunaka rihanyo xikan'we no dyondzisa hi ndlela yo khorwisa ku nga ri ku laya.

Ku khoma xiyimo lexi hi ndlela ya xi professional loko swirho swa ndyangu swi ku nyika swiletelo leswi kanetaka swi lava vutlhari ku twisisa ni ku tiyisa vuhlayiseki bya muxavi leswi swi nga ha katsa ku vumba vuxokoxoko byo twisisa swiletelo ku vumba xiboho xo hlanganisa xikan'we no khoma swirho swa ndyangu hi xichavo.

Ndzi nga twisisa mintlhaveko ya tlilayente hi ku yingisa ndzi yingisa hi mbilu yo pfuka ndzi nga a va nyi naswona ndzi nga tekeli tlilayente ehandle ndzi nga kombisa ku twisisa ndzi tlhela ndzi seketela leswaku ndza swivona leswi swi ku karhataka swinene ndzi na wena.

Loko ndzi titwa hi ndlela leyi ndzi nga teka nkarhi wa ku wisa ni ku hungasa ndzi tlhela ndzi lava mimpfuno eka vanhu van'wana.

Ndzi nga pfuna mukhalabye hi ku va hlanganisa ni ndyangu hi tindlela leti olovaka loko ku endzela ku nga koteki nkarhi hinkwawo ndzi nga hlela leswaku va vulavula hi foni kumbe va tirhisa ti-video call ta masiku lawa kumbe ku rhumela mahungu hi nkarhi lowu toloveleke xikan'we ndzi nga tlhela ndzi va endla leswaku va hlangana ni vaakelani ni vanghana leswi swi nga pfuna ku hlela ku tshama swin'we ni vaakelana ni ku nwa tiya ku hlaya tibuku kumbe ku vulavula hi swiviko swa khale.

Home based care eka vadyuhari ni vatsoniwa i ntirho wo pfuna vanhu lava nga koteki ku tihlayisa hi voxe leswaku va kuma vuhlayiseki bya rihanyo ku pfuna eka ntirho wa siku na siku ni ku va na nhlayiso wa moya ni miri kambe hinkwaswo swi endliwa endlwini ya vona ku nga ri exibedhlele kumbe ekaya ra vakulukumba.

Nkoka wo va vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo hileswaku vanhu lava va kota ku tiyisa vutomi bya siku na siku vanhu lavakulu vo tala a va ha tirhi naswona va nga ha ha va va pfumala ndlela yo kuma mali yo ya nkarhi hinkwawo muholo lowu humaka eka mfumo wu va pfuna ku xava swakudya ku hakela mati gezi ni swilo swin'wana swa nkoka swa le kaya.

Tanihi nhloko ya muti lexi ndzi nga xi endlaka ku endla leswaku vadyuhari emutini wa mina va hlayisekile na ku khomeka kahle i ku va nyika ndhawu yo tshama leyi sirhelelekeke ku hlayisa rihanyo ra vona ku va nyika swakudya leswi nga basa na leswi akeke miri ku va nyika rifuwo ra moya ni ku hlangana na vanhu van'wana.

Ina, i mhaka ya kahle swinene leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende hikuva vanhu lava va kota ku pfuna eka vutomi bya siku na siku vanhu lava pfumalaka mali vo tala a va na ntirho kumbe ku kuma mali ya yo koma swinene mali ya mudende yi va pfuna ku xava swakudya ku hakela mati na ku endla swin'wana swa nkoka emakaya ya vona kambe yi tlhela hi va pfuna ku hlayisa rihanyo ni ku hunguta vusweti mali leyi yi nga tirhisiwa ku xava mirhi ku hakela ku ya eka dokodela ni ku hlayisa rihanyo ra ndyangu.

E-e loko ndzi languta ikhonomi ya Afrika-Dzonga mali ya social grant a yi ringananga swinene ku langutisa ni swilaveko swa vutomi bya siku na siku tanihileswi mintsengo ya swilo yi tlakukile ku pfumaleka ka mintirho ku tlakuka ka ndzingano wa vusweti.

E-e titliliniki ta le matikoxikaya a ti phakeli vukorhokeri bya kahle hi ndlela leyi eneleke ku langutisana ni swilaveko swa rihanyo swa vanhu va le ku pfumaleka ka switirhisiwa swa rihanyo ku pfumaleka ka vatirhi va rihanyo lava eneleke xikan'we na ku hlwela ka vukorhokeri.

Mfumo wu nga endla swilo swo hlawuleka leswaku vanhu lava humaka ematikoxikaya va kota ku vukorhokeri lebyinene bya swa rihanyo ku nga ri ntsena hi ku va nyika vuhlayiseki bya xihatla kambe ku tiyisisa leswaku rihanyo ra vona ri hlayiseka nkarhi hinkwawo leswi ku nga ha va swin'wana swa tindlela leti nga tirhisiwaka ku tlakusa switirhisiwa ni vatirhi va rihanyo etitliliniki ku tumbuluxa vukorhokeri byo fambafamba xikan'we na ku tirhisa thekinoloji ya swa rihanyo.

Nkoka kumbe mbuyelo wa clinics ematikweni lama pfumalaka hileswaku titliliniki leti fambaka ti nga fika eka tindhawu leti nga riki na vuhlayiseki bya rihanyo ti pfuna vanhu lava nga swi koteki ku famba ti tlhela ti endla leswaku swi pfuna ngopfu eka tindhawu ta le kule laha ku nga ri ki na vusimeki bya kahle.

Ina ku va na titliliniki ta le kusuhi ematikoxikaya i mhaka ya kahle swinene naswona i ya nkoka eka ku tiyisa rihanyo ra vanhu va le tindhawini leswi swi seketeriwa hi swivangelo leswi ku olovisa ka ku fikelela vukorhokeri bya rihanyo ku hunguta ku hlwela ka ku tshunguriwa ku tlakusa ku tshembeka eka vuhlayiseki bya rihanyo xikan'we no tlhela ku seketeleka mindyangu hinkwayo.

Ku ponisa vutomi bya makwerhu wa mina ndzi nga vuyela eka emergency service hi ku phinda ndzi nga fonela ambulense nakambe ndzi hlamusela leswaku xiyimo xi tikile ndzi kombela ku rhangisiwa ndzi nga tlhela kumbe ndzi teka magoza ya xihatla hi ku landza swikombiso loko a nga a nga ha hefemula langutisisa leswaku a nga khomiwi hi nchumu enon'wini veka hi u tlakusa nhloko ku hi xitsongo teka CPR loko u dyondzile ku hefemula hi nomu ku kandziyela xifuva.

Lexi xi endlaka leswaku ti-emergency service ti hlwela ku fika loko ku endleke nghozi yo karhi emagondzweni swi nga ha katsa vusimeki byo biha bya tindlela ku pfumaleka ka emergency service eka ndhawu yeleyo xikan'we na ku ku ku kavanyetiwa hi vuhlanganisi.

Tindlela leti nga ha tirhisiwaka ku hlohlotelo vanhu leswaku va teka treatment ya vona ya HIV and AIDS i ku nyika vutivi lebyi kongomeke ni vuvabyi lebyi twalaka ku seketela hi ndlela ya vumunhu ku tirhisa thekinoloji ku antswisa vukorhokeri bya rihanyo xikan'we na ku tirhisa mitlangu tinsimu ni swifaniso.

E-e ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vutshunguri a swi lulamanga nakatsongo loko swi ta eka rihanyo ra vavabyi hikuva swi nga vanga swiphiqo swo tika leswi nga khumbaka vutomi bya vona hi ndlela yo biha.

Ku papalata swiyimo swo fana ni leswi laha vavabyi va nga ha wela va nga ha waka kumbe ku tika loko va ha rindzele ku pfuniwa swi lava ku hlanganisa tindlela ta xihatla ni ta nkarhi wo leha eka vukorhokeri bya rihanyo leswi swi nga ha katsa ku veka switirhisiwa swa ku tshama ku veka vatirhi lava fambafambaka ku tirhisa swikombiso swa ku vitana hi nomu kumbe hi nomboro.

Ku hunguta nkarhi wo leha wa ku rindza eswibedhlele swa mfumo eAfrika-Dzonga swi lava leswaku mfumo wu tirhisa mixaka yo hambanahambana ya swiyimo leswi leswi leswi swi nga ha katsa ku tirhisa appointment system leyi tirhaka kahle ku antswisa ku lawuriwa eka tifayele ni vukorhokeri bya admin-i ku engetela vatirhi ni ku va letela xikan'we na ku tiyisisa ku kumeka ka mimirhi ni switirhisiwa minkarhi hinkwayo.